Dinawa di tlo jalwa pele, ha di qeta ho jalwa. Mme ke moo he di tlo emela hore di mmele. Ho meleng ho tsona ke mane moo eleng hore di tlo tlo fepela metsi. Mme di dijalellwe mobung o matla. Ebile o le o o le o le hantle. Mobu o hantle, o kgonang o jale di dipeo. Mme ke moo he kamora ha o se di se di hodile he. Ke moo o tlo kotula wa teng. Mme e be di nkuwa he di iswa di iswa metjhini mane moo di tlo kenywa ka makolokoting mme di ya rekiswa.

Mona, ke tlo re ke rekisa di disebediswa tseo di lemang ka tsona. Mme ke di rekisa ka theko e tlase haholo. Mme ntse di le maemong a matle. Nka thabela ha letla le tlo iponela ka mahlo, le tlo inwesa ka nkgo. Hore na metjhini kapa disebediswa tse ke di tshwerweng ke tse feng.

Nka kgetha bophelo ba mahaeng. Hobane bophelo ba mahaeng, dijo tsa teng di matlafetse haholo. Mme ha di a kenywa dintho tsenana tse eleng hore o tlo di thola tsane mane moo di rekiswang teng. Moo eleng horeng o tla be ho reka meroho empa meroho ya hao ha o e pheha ebe e sosobana. Meroho enana e leng hore e teng ma mahaeng mane. E matlafetse haholo. Mme le teng ha o jetse meroho enana o e jala mahala. Ho fapana le ha o reka toropong mane moo eleng hore o tlamehetse o sebedise tjhelete.

Mona ke le memela kopanong e tlobang teng mabapi le dirapa tse ntseng di etswa hodima flat tsena tsa rona tsena. Ke bohlokwa haholo, ho bohlokwa haholo hore re kopane mme re tlo dulang fatshe re bontsha neng bohlokwa ba dirapa tseo. Ke a leboha.

Basebetsi ba ba nsebeletsang. Ke tlo ba patala, ka dibanka tsa bona. Mme dihora tse ba tlo di sebetsa, ke ho tloha hoseng ka hora ya borobedi ho fihlela motsheare kapa bosiunyana ka hora ya bohlano. Palo eo ke tlo e hloka, ke basebetsi ba mashome a mararo le metso e mehlano.

E bakwa ke mofuta wa mobu, mobung. Mobu ke mobu ha o tshwane. Ee, le di-temperature ke tsona tse etsang hore nqalong e nngwe hobane hobane le ditholwana tse itseng, mme e nngwe hobane le ditholwana tse itseng.

Eya, tswekere ya moba yona ke ile ka e ja. Mme ke ne ke, ke ne ke e fumana dipolasing e jetswe. Ne re, bane ba re fa yona hona moo dipolasing tseo tse ne ke holetse ho tsona.

Tjhe, ha ho bonolo hobaneng batho mona dijareteng. Ha ba rata batho ntse ba kena ka hara jarete tsa bona. Jwale ha ho be bonolo hore o kgone ho kga difate, ditholwana kapa difate, ditholwana tseo difateng tseo tsa bona tseo.

Ke kgetha ho ba molemi. Ke fuwe naha, mme ke kgone ho lema. Hobane ke tlo kgona hore ke etse tjhelete ke ke leme ditholwana. Ke kgone ho di rekisa, mme ke kgone hore ke thole le tjhelete hape. Tshwanakana le hore ke fuwe tjhelete, mme tjhelete eo e tlo fella fela ho sena ntho e tlo etsa lekeno.

Ke ile ka nwa lekgala. Hobane ke batla ho berekisa mala. Mme hape ke tlo nwa garlic le metsi. Ke kopantse ka metsi.

Lenane le hantle ke la hore, o kenye di-fence hore o kgone ho kampela jarete ya hao. Hore o seka senyehelwa, ke dijalo tsa hao. Mme o o etse, o be le tjhefu moo o tlo tshelang teng. Hore dintho di diphoofolo tsena tse ntseng di ja poone ya hao, di tlohele ho e ja mme di fokotsehe.

Batho ba e leng hore ba fuwe menyetla, ke barui feela hobane ke bona batho ba nang le ditjhelete. Rona batho be eleng horeng ha bana letho ha ba fuwe menyetla ya hore ba bane le dipolasi, hohang. Batho ba ruileng ke bona bao eleng hore ba fuwa menyetla ya hore ba bane le dipolasi.

Dijalo tseo e leng hore di senyehile. Ha o di lahle mme o tlo di jala hape. Hore di kgone hore di mele. Mme tsena tsohle di etswa ke batho be eleng hore ba nsebeletsa. Ke bona bo eleng hore ba tlo di jala hape, mme ba ba di jala mobung o mong.

Ba romelwe, lefapheng la bo le ikwetlisang, balemi. Hobane o tlo ba thusa haholo hore ba kgone ho tseba hore tsela e tlabe e ba tshwanetse hore ba ikwetlise ka yona ke efeng. Le hore na dinako tseo ba tlametse ho ikwetlisa ka tsona ke tse feng. Le hore ka hara ba ikwetlise ka hara sebaka se jwang.

Ke le e mong wa balemi. Ke ile ka tsotella mme le ho bona hore batho ba tsofetseng ba tseba ho boloka dijalo. Mme re ka ithuta tse tse ngata ho tswa ho bona. Ka hoo, ke ne ke lakaditse hore rona mona di tshimong mona re ka ba na le batho ba baholo ba bangata. Ba tlo thusang balemi ka dijalo, le hore mobu o hlokahala o be jwang. Hore ba kgone ho jwala.

Phofoo ya poone e etswa ka poone e kgubedu. Le poone enana e ya silwa, e ya silwa hofihlela ebe e kopana kaofela. Mme hore o e pheha o ka tshebediso ya metsi a hao a betseng le letswai.